Ha ke bone ho na le phoso haebe batswadi ba ya le bana ba bona polasing, ha ba ilo sebetsa. Ka mohlala, ba ka nna ba le bana ba bona polasing ka matsatsi ao e leng hore bana ba bona ha ba ye sekolong, ka di-weekend, ka Labohlano ho fihlelletse ka Sontaha. Moo ba tla ithuta teng ka tsa polasi, le hore ba ka sebetsa jwang ha se ba hodile. Ntlha e nngwe ke hore haebe bana bao ba le ka hodima dilemo tse leshome le metso o robong, ba ka kgona hore ba tsamaye le batswadi ba bona ho ya polasing ba lo ithuta ka mesebetsi eo batswadi ba bona ba e etsang. Le hore na ba ka atolosa jwang kapa hore na seo se tla ba thusa jwang nakong e tlang. Ha se ba hodile.

Jwale ho wa tsebahala hore ha e le Sontaha, malapa a kopana ho wa phehwa ho ba monate ho reka dino. Ho a duluwa, ka mora ho ya kerekeng. Jwale Sontaheng sena, ke tlo pheha rice ke phehe khabetje, ke phehe nama fariki, empa ke e etse stew. Ke reke ditapole ke di kgabele, ke etse salad, ke tshele mayonnaise. Ha ke qeta ke behe beetroot, beetroot ke ya bohlokwa hobane e ntlafatsa madi. Ntho e nngwe hape e nka ratang ho pheha, ke mokopu. Mokopu le wena ke ntho e ke e ratang ebile e bohlokwa mmeleng wa rona. Ntho e nngwe hape e re tlo e phehang ke salad ya coselow kapa green salad ka ha di bohlokwa, mme di tla ntlafatsa mmele ya rona hona jwale le ha se re hola.

Nka sebedisa monyetla oo e leng hore ho na le naha eo e sa sebedisweng, e dutseng feela. Ho lema meroho, ho lema poone kapa ke reke diphoofolo, ke etse lesaka le leholo. Ha ke qeta, ke etse kgwebo ya diphoofolo moo eleng horeng batho ba tlo tla ba tlo reka. Mme tjhelete ha e ntse e tswela pele ho kena. Ke tla nne ke atise diphoofolo kapa ke etse hore ho be le naha e kgolo ya ditholwana, meroho, ntho e nngwe le e mngwe. Ho be ho tala fela naheng mane. Ebe poone, e be mekopu, e be meroho, e be ntho e nngwe le e nngwe e akaralletsang dintho tse tla re thusa hona jwale le nakong e tlang.

Mehlala e nka fanang ka yona ya dintho tse ka bolokang dijo. Ke tswekere, letswai, dinawa tse omeletseng, poone, di-tin tsa Tlhapi, tamati source, mayonise, di-nut. Ka ofela tsona ntho tsenonong di ka thusa hobane di tla be di re thusa hore re boloke dijo.

Ha eba bana ba mohumi ba lwanela naha ya ntata bona. Ke nahana ntho e ka etsuwang ke hore ho ngolwe will. Will-ing eo, ntate wa bona haebe bana bao ba le tsheletseng kapa ba le bahlano. A ka ba ngolla hore e mong le e mong o tla nka serapa sa feng sa naha, mme e tlo ba poleke e kae a tla e sebedisang e le hore a seke a sitisa bana ba bo. Haeba ho etsuwa jwalo, ke tsela e ntle e tla lokang. Mme lengolo leo ntate wa bona o lokela hore a le stempe mme ho tle le di-lawyer a tse tlo pakang e le hore ha o so ka etsahala hore ntate a hlokahale. E be ngwana ka mong o wa tseba hore o na le karolo e feng ya naha. Mme ha sitisi ngwanabo e mong.

Ke nahana hore ntho e ka etsang hore ho be le ntho e amang theko ya dijo, mohlomong ke dipula. Ha ho kana dipula tsa senya jarete, tsa senya naha, moo o lenngweng teng. Ho ke ke haba le theko, ha hona batho ba tla tlang ba tlo rekang. Ntlha e nngwe ke ha eba dintho tse moo polasing kapa tse naheng, di tlabe di rekiswa ka tjhelete e ngata ho feta eo ene tlamehile e rekiswa ka yona. Ntlha e nngwe hape ke haeba hoba le tshitisano ya diphoofolo tse tlabe ditla di lo ja mono moo ho entsweng naha teng. Mme diphoofolo tseo di tlabe di senya, seo se tla ama le theko ya dijo .

Ntlha ya pele, ho ya ka pono ya ka. Nka ba leboha, ke ba bontshe hore ke motlotlo ha ele mona ba sebetsa ka thata, letsatsing dipuleng. Ho etsa bonnete ba hore naha e ba ntle, mme batho ba kgona ho tla ba tlo reka dijo. Ntlha e nngwe nka ba ruta hore na ba ka itshireletsa jwang. Mme ntlha e nngwe hape, nka ba thusa ha ntse ba sebetsa kapa ka ba rekela bo dikatiba, ka ba rekela bo di-umbrella, ntho tse ngata feela tse tla ba hore ba be hantle ba seke ba tjheswa ke letsatsi. Mme nka ba kgetholla bo metsi, hore ba dule ba le hantle ha ntse ba sebetsa.

Ho ya ka mokgwa oo ke utlwisisang ka teng, ke nahana hore mehleng ya kgale batho ba bomme, basadi ba ne ba dula ka tlung ba e ba le bana. Ba hlokomela malapa, ba phehela banna, ba aenela banna, ba lokisetsa bana ho ya dikolong, le ho etsa mesebetsi e meng ka tlung e kang ho hlatswa washene, ho a ena le dintho tse ding. Jwale ke nahana ke lebaka leo ka lona basadi ba sa fuweng menyetla ya ho iponahatsa hore hantle hantle le bona ba na le bokgoni bo tshwanang le bo banna ba nang le bona. Hona jwale basadi ba sebetsa ka thata empa ha ba fuwe monyetla wa ho iponahatsa. Hobane ba nkuwa e le batho ba tlamehang ho dula ka tlung, ba etse mesebetsi ya ka tlung. E leng se sa lokang hohang.

Ntho ya bohlokwa eo nka e etsang ho thusa ho ngodisetsa batho ba sebetsang polasing UIF. Ke hore ke tlamehile ke ba rute, ke be ke ba bontshe hore ba sebetsa ka thata mme ba hloka hore le bona jwalo ka motho e mong le e mong ba thole tjhelete ya bona ha ho so ka etsahala mosebetsi o fele, kapa se ba fetile dilemo tsa ho sebetsa. Nka ba ruta, ka ba bontsha, ha ke qeta ke ye ho rapolasi re ngodise e mong le e mong ya tlamehang ho thola UIF, ya sa fetile dilemo tse leshome le metso e robedi. Ka mora moo ke tla dula le bona fatshe, ke ba bontshe hore ba tlo thola bokae, ha ba sebetsa di-hour tse kae, le hore na ba tlamehile ho sebetsa jwang hobane ha ba tlameha ho sebetsa ka kgatello kapa ba ba sotleha. Mme ba sa thole tjhelete ya bona.